Yayisisidlo endandidla ngokudibana naso kakhulu xa ndibuya esikolweni emveni kwemini ende. Ndandithi ndisangena ngesango elikhulu ndisive ivumba linditsala ndiselapho. Ndizale yimincili ndichulumance kunge ndingatakata xa ndiva elo vumba limnandi. Ndilambe ngokukhawuleza kwaye ndizive kwamna kumnandi apha kum entliziyweni ndonwabele futhi ndithandwa.

Usibonda udlala eyona ndima enkulu ngokuba uthi xa kuthe kwakhona ezo ngxakana zikhoyo elalini uyakwazi ukuhamba uye kuye uyokuthetha kuye. Yena eze nezisombululo ayilungise loo ngxaki xa ethe wakwazi. Ngaphandleni kokuba ingaphandle ingaphezu kwamandla wakhe ifanele abakwasidlodlo. Nalapho uye atsho acebise ukubana lena into bekungamelanga ukuba ichazwa kuye, seyifanele abangaphezulu kuye atsho ekunceda ekubeni ukwazi ukudibana nabo.

Ndiwuthanda kakhulu umngqusho. Sesona sidlo ikwasesona sidlo bendithetha ngaso nasekuqaleni kwelaa candelo bendibuzwa ngesona sidlo endandisithanda ndisakhula. Umngqusho ndiwuthanda oko ndandiselula. Kuyandichulumancisa kwa ukuwupheka.

Kuza kuphekwa umngqusho oneembotyi, umngqusho ongenazo iimbotyi ngenxa yokuba kukho abo bangawuthandiyo umngqusho oneembotyi ngenxa yoba ubaphatha kakubi ngenxa yezigulo abanazo emizimbeni yabo. Kuxhelwe iigusha, iibhokhwe ezityetyiswe kanobomi kunye nenkabikazi enkulu yenkomo.

Ezona zinto zilungileyo abanokuziphatha zizipho nje nokuba zizipho ezinjani ezisuka ezintliziyweni zabo. Kungaba ziintyatyambo, kungaba yinto etyiwayo okanye eselwayo.

Abantu abatshatileyo banxiba izinto ezithi zogqume amadolo, zogqume bafihle neentloko zabo ngokuthwala. Ze abo bangatshatanga nokuba ezabo izinto ziyakwazi uba ziphele emadolweni. Kodwa ke ngokuba izobe ingumngcwabo kwaye kuyanyanzeleke ukuba kuhlonitshiwe amagxa wona kumele uwogqumile nokuba ungumtshati okanye awutshatanga.

Ndicinga ukuba eyona nto ingaphelisa le ngxaki kukuba abantwana bajongwe rhoqo ngamapolisa. Amapolisa angapheli kwezi zikolo zolwaluko kwaye nabantu ababekiweyo ukugada abantwana bangabahlukumezi ngoba abanye ufumaniseka uba babulawa yinto yoba bayabethwa bavinjwa namanzi, abaseli manzi. Ukuba kungajongwa ezo nto ezo inoba kungatsho kunciphe ukusweleka kwabantwana ebakhwetheni.

Ukulobola nokuthenga kohluke kakhulu, kunomohluko omkhulu kakhulu ngokuba xa kulotyolwa umntu ayikuba uzobe ethengwa ukuba ahambe ayohlala kuloo mzi. Koko yindlela yokubonisa intlonipho neyokubonisa umbulelo ebantwini baloo mzi lowo abathe bakhulisa umntwana lowo ulotyolwayo.

Okona kutya kwesiNtu, okona kutya kwesiNtu endikuthanda kakhulu ngumngqusho. Kungoba wona ndiwuthandela into yobana kulula ukuwupheka kwaye uyakwazi ukuwutya wona ngaphandle koba uwunonge. Njengetyiwa namafutha uyakwazi ukuba uwutye. Umnandi nje uwodwa, awudingi ezinye izinto.

Ndicinga ukuba into enokunceda kukuba sifunde ngeenkolo nangeenkcubeko zabanye abantu neelwimi zabo kwaye sihloniphane samkelane. Kungabikho mntu ozozibona engcono kunomnye.

Akumelanga ukuba umntwana wenkazana azigoduse azise kuloyise ngokuba umntwana wentombi ngumntana walapha nokuba uhlawuliwe na.

Abantu abanokumenywa kulo mcimbi ndingamema abantu bekhaya bonke abantu bekhaya aba kumele beze. Ndimeme kwakunye nabanye abantu basekuhlaleni, oomakhelwane kunye nezihlobo okanye abahlobo bam.